Kgotsong kgotsong, ke tshepa ele hantle ke kopa ho buwa le diofisi tsa ko marangrang ya le buwang le yena mona ke Ntate Alfios Join morake, ke tletleba ka taba ya hore maobane re ne re ituletse metseng ya rona empa re bitsitswe ra jwetswa hore ho kenywa marangrang a matjha ao a re tla wa sebedisang re sa wa lefeela. Ba itse ha re na le mathata, re letsetse nomorong ena, jwale ke letseditse nomoro ena ho le tsebisa hore ho ka a bapala le ha e le hanyane e sale re ntse re penya re penya ebile hwa sa e sa bereke.

Tshitiso eo se re na le yona ka hare ho diselefounu tsa rona ke TikTok le Instagram. Bana ba rona ha ba sa ka ba apply-la mesebetsi empa ba tla dula ka tlung ba shebeletse dintho tseo.

Tjo! tjo! pelo yaka e robehile, ke utlwa bohloko, ke rekile data ka tjhelete ya ka ya mafelo ke re ke lo letsa mmino wa hae puo ya lapeng Sesotho, empa ke fumana ke ntse ke ngola ke ngole lebitso la pina eo ke e batlang Ke sa e fumane pelo ya ka, ebile rotha madi, ekare ba ka phakisa ba e kenya ka hare ho Internet pina ena ya rona hobane dipina tse tse ding di teng dingata Afrika Borwa kgutlang tse nne tsa lefatshe.

Tjhe, tjhe, metswalle ya ka e hobaneng le ngangisana ka ntho e nyane tjena le nka ngangisana ka play list. Play list ke list eo ngotsweng dipina or dipina tse kgethilweng ho fapafapana tse ding o romelletswe ka bluetooth tse ding o di fumane ka WhatsApp, tse ding o di-download-ile ka data ya hao jwale o kgona ho di beha ho latellana ho tsona hore o batla di lle jwang. Playlist ke dipina tseo tse o tla reng ha o batla ho di letsa, o di behe ka mohlala, ka ho latellana hore ha o di bapala di ntse di kena ka ho latellana.

Tjhe, ha ke nahana ka batho ba rekisang ditaba tsa batho, ke be ke ipotsa hore ana maphelong a bona seo se ba tswelang molemo na ore na seo ke sona seo ba se rutetsweng sona, ba ileng ba sela sekolong hobane ditaba tsa motho tse bohloko ke tsona tse phakisang direkiswe, empa tse monate tse tshwanang le manepa a dinotshi ha di fumanehe bobebe.

Bana ba ka ba na le tletlebo ka Wi-Fi ya ko library, ba se ba bile ba ntjwetsa hore ha ba sa kgona ho etsa mosebetsi wa bona wa sekolo, ke se ke nkile qeto ya hore ke tlo kenya Wi-Fi ka tlung e kgothwa ke vuma e tla kgonang ho ba fa matla le ho ba thusa ka mesebetsi ya bona e mengata ebile ba se ke be ba hlotse ba tswetse kantle ko library e ne le Wi-Fi e right. Ke ikutlwa ke utlwile bohloko ha batla ka tletlebo e tjena and nkekebe ka eo ngolle mokhanselara hobane le nna o tshwanetse ke ba thuse ka hare ho naha ena. Ke hlokomele bana ba ka le bana ba setjhaba.

Tjhe, tjhe, moahisani wa ka a na ha o batla ko kadime password ya ka ya Wi-Fi nkekebe ka kgona hobane ke lefa diranta tse ngata. Ho ka ba molemo ha re ka tlasana ra kopana mahareng. Nka o neletsa password le wena wa neletsa ba lelapa la hao ka ntle le hore nna ke sebeletse morao, ke sebeletse monna e mong ke ntse ke patala yena a ntsa sebedisa, empa feela ho ka ba molemo ha re ka thusana, ra kopana mahareng.

Tjhe, hoo! ho neng neng ke tletse naha ena, ke kene ho mabenkele ohle, ha hona lebenkele le ke sa le kenang, bana ba ke ke ntse ke le batlela di-magazine ke bile ka kopana le mosuwehlooho o mong o mfile maele a hore ke ye ko Internet ke le search e le tsona, mme ke le pente le tsona di ke di ntshe dinepe tseo le di hlokang hobane magazine ha e sa fumaneha.

Koko koko ka lebenkeleng. Eya moshemane wa ka ke thabela hore o sa le teng, ke kopa o nkenyetse data ena hobane ke ntse ke zama ho e kenya e hana e re e sentse, e kene, a na a na lona le batho ba jwang ka hare ho lebenkele lena. Hobaneng le re rome rekisetsa dintho tseo le di sebedisitsweng ke kopa haebe ha e sa kene o nneletse tjhelete ya ka morao.